Basezisebenzisa iiselfowuni zabo ukufowunela izithuthi ezibasa kwiindawo abazifunayo, bathenge umbane kunye nedatha kwiifowuni zabo. Abantu bayakwazi ukuthenga nefenitsha neempahla ngeefowuni zabo.

Ndikwazile ugqibezela uphando lwam nesabelo sam esikolweni kwaye ndakwazi ukungenisa isabelo sam ngexesha.

Ndisebenzisa indlela yokuskena okanye ukufunda ulwazi, ukukhangela iziqendu ezithetha ngombandela endiwufunayo. Emva koko ndiwufunde ngocoselelo ukuze ndiqonde ukuba ingabe uyathetha na ngalo mbandela endiwufunayo.

Ndiye ndathenga i-airtime yamakhulu amabini eerandi endaweni yeerandi ezingamashumi amabini ukuze ndithenge idatha. Yaba yimpazamo. Ndafunda ukuba mandijonge amanani kabini phambi kokuba ndithenge.

Izingoma ezidlalwa sisizukulwana sam ngoku ithi ngamapiano. Iingoma endinazo, eyokuqala ithi Camagu, enye nguAdiwele, enye nguSithini iStory kunye neSete kwaye zonke ziqhutywa yimvumi egama elinguYoung Stunna.

Abantu abafane bafunde iindaba njengowona mthombo wabo uphambili wolwazi. Endaweni yokuba bakhetha amaqonga eendaba ezentlalo anjengooFacebook njengomthombo wolwazi kwiindaba ezinamabali angeyonyani nanomkhethe.

Inye indawo endingakucebisa ukuba ndisasaze iimuvi kwi-intanethi yindawo ekuthiwa yiNetflix, njengoko iimuvi ziqinisekisiwe kwaye kulula ukuzibukela. Nangona kunjalo, kufuneka uhlawule i-sixty rand ngeenyanga zonke ukufikelela kwiimuvi nanini na xa ufunayo.

Ifowuni yam yokuqala ibivela kumama kwaye ibiyifowuni yakhe yokuqala naye. Bendigcwele uvuyo lokugqiba kuba ndide ndaba nefowuni.

Abantu basebenzisa ilungelo lokusebenzisa i-intanethi ukungcungcuthekisa abantu kuba besazi ukuba abakazudibana nabantu kubomi bokwenyani. Kwaye ubukhulu becala lenziwa ngabantu abanokuzithemba okuphantsi ukutsala abanye abantu ukuze nabo babe nokuzithemba obuphantsi.

Inceda iintsapho ezahlukeneyo ukuba zinxibelelane lula ngaphandle kokudibana ingakumbi iintsapho ezikude. Kodwa le amaqonga aphazamisa nokuzibandakanya kweentsapho kuba abantu banamathela la maqonga.

Abantwana besikolo bakwazile ukufumana imisebenzi wesikolo ngaphandle kokuya esikolweni, into ethetha ukuba umsebenzi awulibazisekanga ngenxa yokuvalwa komsebenzi ngexesha leCOVID-nineteen.

Bendisebenzisa i-generator, ke ngoko ke xa i-loadshedding ibetha bendinombane we-generator ude ubuye umbane. So bendikwazi ukusebenzisa iWi-Fi.

Bendingavula iqonga apho abantu banokukhalaza malunga ne-cyberbullying kwaye babonelele ngobungqina bayo. Emva kwesiqiniseko umxhaphazi uya kuvalelwa kwaye alelwa, uya kuvalelwa kwaye alelwa ukufikelela kwiephu kwakhona, angaphinde abe nemvume yoba makangene kwiephu kuba ungumxhaphazi.

Ndingavimba wonke umntu obonakala ephazamisa uxolo lwam kwaye neempawu zokuxhatshazwa ukuze ndizincede ukuba ndingavezwa ubundlavini.

Bendingazomthengela ifowuni kuba okukuqala usesemncinci ukuba angaba nefowuni kwaye andizuyigada ifowuni yakhe yonke imihla. Into ethetha ukuba angavezwa kwibhulingi okanye ulwazi olucacileyo, olucacileyo kwi-intanethi ngokulula.

Bendiya kujonga umntu onoxanduva lokupapashwa kweendaba, ukujonga ukuba ngaba ziqinisekisiwe na. Emva koko ndiza kujonga umhla kunye newebhusayithi njengomthombo wolwazi ukujonga ukuthembeka. Emva koko ndiza kujonga umbhali oyintloko womthombo, ukujonga ukuba umthombo uqinisekisiwe na, ujongiwe, kwaye kuhleliwe, ukujonga ukuthembeka kwezi ndaba.

Intabalala yeziphazamiso, uchitha iiyure zemithombo yeendaba zentlalo kwaye ulibale ukuhlalisana njengomntu. Ukuba usefowunini ixesha elide kuba ngumthombo eyonakalisa impilo yakho ngokonakalisa iliso lakho kwaye kuba ngunobangela wezifo ezinjengomhlaza wengqondo. Iminciphelelo, iba ngumnciphelelo kwimpilo yengqondo kwi-cyberbullying. Kusasazwa ngolwazi lobuxoki kwaye uzawuba neempendulo kuba uphinde ube neendaba zobuxoki imihla ngemihla, iba ngumba yobucala.